Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene i ntlangu wa bolo ya milenge.

Xivutiso xo sungula lexi ndzi nga n'wi vutisaka hi xona hileswaku ntlangu wa cricket u wu sungule kwihi xivutiso xa vumbirhi lexi ndzi nga vutisaka xona hileswaku ntlangu lowu wa cricket i ntlangu lowu tsakisaka ku fika kwihi eka yena ni le ka vanhu xivutiso lexi xa vunharhu ndzi vutisaka xona i ku va ntlangu wa cricket wu hakela ku fika kwihi eka vatlangi va wona.

Tinsimu a ti endli leswaku ntlangu leyi yi koka rinoko hi ku ya hi mina mitlangu leyi nga ni tinsimu ya borha hikuva yi endla leswaku munhu a hetelela a huma ntlangwini nkarhi wun'wana a landzelelaka leswi swi nga le ka tinsimu leti tlangaka.

Mitlangu yi fanele yi nyikiwa nkarhi lowu ringanaka hikuva exikolweni ku na vana va ku hambanahambana ku na lava va nga tlhariha swinene hi swa tibuku ku na lava va nga nyikiwa swinene hi swa mitlangu hi ndlela yaleyo u nga kota ku tumbuluxa mutlangi a va nkulu a karhi a suka exikolweni.

Leyi ndzi yi tsakelaka swinene i mitlangu ya le handle hikuva mitlangu ya le handle ndzi kota ku vona hinkwaswo ndzi kota ku vona leswi endlekaka na ku dyondza swin'wana ndza kota ku dyondza swin'wana eka yona.

Hi vona yi tlangiwa eswikolweni swa mfumo i mitlangu ya bolo ya milenge mitlangu ya rugby na mitlangu ya ku tsutsuma hikuva hi yona mitlangu leyi yi humesaka vana vo tala va ya ku humeleleni.

Mitlangu yi dyondzisa ku tirhisana swin'we hi ndlela leya ku loko a ri entlangwini a wu nge koti ku endla xilo u ri wexe a wu nga swi koti ku fikelela u ri wexe u fanekele u va u karhi u pfunana na van'wana ku fikelela xilo xo xexo hi ndlela yeleyo swi va swi karhi swi dyondzisa u vutshila bya nkoka na ku dyondzisa ku tirhisana na van'wana.

Eka ntlangu wa ncuva munhu u fanele a tiva leswaku leyi loko yi suka la yi ya kwihi nakona u fanele a tiva milawu ya ku loko munhu a khumba leyi hi yona yi fanekelaku yi susiwa yi ya kun'wani.

Dyondzo leyi vanhu vantshwa va nga yi dyondzaka loko va hluriwile eka ntlangu kumbe mphikizano i ku tiva leswaku a hi nkarhi hinkwawo ntlangu wa lowo mi nga ta wu hlula loko mi tsandzeke ku wu hlula tlhelelani mi ya lunghisa swihoxo swan'wina mi vuya nakambe mi tiyile mi karhi mi swi tiva leswaku sweswi hi ya endla yini na yini hi kona mi nga ta hlula.

Ntlangu kumbe vutiolori lebyi mi tsakelaka ku byi endla hi nkarhi wo wisa i ku tsutsuma kumbe ntlangu wa bolo leswi swi endlaka tsakela vutiolori byebyo hileswaku swi basisa miehleketo hambiloko munhu a ri ku hleketeni ngopfu wa kota ku vuya miehleketo ya yena yi basile nakambe a karhi ya hleketa kahle a nga hleketi ngopfu.

U gembula lowu ndzi wu tivaka i wa tikariti mantlangelo ya tikariti hileswaku ku hlula ka kona munhu u fanele a va a ri na ti-point ta le henhla ku tlula loyi a tlangaka na yena hi ndlela yaleyo u va a hlurile.

Ntlangu wa cricket yin'wani leyi ndzi nga yi landzeliliku xikongomelo xa kona ku va ku ri leswaku a ndzi se kota ku twisisa matlangelo ya cricket a ndzi se kota ku twisisa leswaku ku va ku karhi ku endleka yini.

Mintlangu leyi vanhwanyana a va fanele va yi tlangaka swin'we leyi nga laviki leswaku u tirhisa mali i mitlangu yo fana ni bolo ya milenge hi yona leyi tlangiwaka hi vanhwanyana ni vafana yi nga lavi ku ku tirhiseliwa ni mali.

Nkoka wa swa mitlangu eswikolweni leswaku mitlangu ya le xikolweni yi dyondzisa ku tiyimela ni vutihlamuleri yi dyondzisa ku hlonipha yi dyondzisa na miehleketo ku ehleketa hi ku twisisa.

Ndzi nga hlamusela hi ndlela ya leswaku mitlangu ya bolo ya nkoka swinene ku fana na yona Banyana Banyana i xipano lexi tlangaka hi ku tsakisa lexi xi tlangaka ku tlula matiko yo tala laha Afrika-Dzonga lexi tlangaka ku tsakisa vanhu vo tala laha Afrika-Dzonga.

Mitlangu yi antswisa vuhlayiseki hi hi ndlela ya ku hi tlhelo ra vunghana mi nga kota ku tivana kumbe ku byelana swin'wana na swin'wana mi tlhela mi hloniphana swinene mi nga kota ku pfunana tanihiloko mi karhi mi pfunana eka xipano lexi mi va ka mi karhi mi tlangela xona.

Xipano xa mintlango lexi ndzi xi tsakelaka i xa Manchester City ya le England leswi swi endlaka leswaku va hlawuleka eka mina leswaku va tlanga bolo ya ku saseka swinene va tlanga bolo ya vutlhari swinene ku tlula swipano swo tala leswi ndzi swi tivaka.

Mfumo wu nga hlohlotelo vantshwa eka ku nghenelela eka mitlangu hi ku va akela ndhawu ya mitlangu ya ku hambanahambana emigangeni ya vona ndlela yaleyo va nga ka va nga va karhi va hlohloteleka ku tikuma va ri tlangeni na ku tikuma va karhi va tlangela swipano swa ku hambanahambana.

Ndzi vona maendlelo lama ya nga ri maendlelo ya kahle hi ku vo tala eka masiku lama loko va ya eswitediyamu va ya ku ti tshameleni vanwa va byalwa va disturber kumbe va endla leswaku lava va ta ka ku voneni ka mitlangu va nga ha yi voni kahle hikuva vanhu lava va ku va dakwini va va va karhi va endla tihasahasa van'wana va hetelela hi ku lwa.

Ku va loko ku karhi ku tlangiwa vanhu va ya va ya hlalela swi va kahle eka vatlangi hikuva swi va nyika matimba ya ku tlanga hi ku ti yimisela, hi ku tlanga hi ku tinyungubyisa va ri karhi va lava ku komba talenta ya vona eka vanhu lavan'wana. Sweswo swi endla leswaku xipano xi kula, swi endla leswaku vatlangi hinkwawo va tiyimisela va tlanga hi ku lava ku humelela.

Nkoka wa swa mphikizano wa swa mitlangu eswikolweni wu endla leswaku vana va kota ku endla swilo hi ku tiyimisela va kota ku endla swilo hi ku tiva leswaku ku na ku va u wina ku na ku va u lahlekeriwa nakona nkoka wa kona swi endla leswaku tinyiko ta vana ti humela ehandle tanihiloko ku nga ri ku vana hinkwawo lava nga ta humelela hi swa xikolo.

Mintlhontlho ya miganga leyi ya le makaya leyi ni langutanaka na yona eku vuyeriweni eka swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava hileswaku miganga ya vayeriwa swinene tanihiloko van'wana va endla mabindzu ya ku xavisa swakudya kumbe va xavisa swilo swo hambanahambana van'wana va endla mabindzu ya vuetleri hi ndlela yaleyo swi va swi ka swi ri swi vuyerisa swinene eka vanhu va tiko rero kumbe eka vanhu va ndhawu yaleyo.

Mimpfuno ya nkoka hileswaku vanhu va ndhawu yaleyo swa mitlangu swi nga kona kumbe vanhu va tiko rero swa mitlangu swi nga kona va vuyeriwa swinene tanihiloko mitlangu yaleyo yi ri kona eka ndhawu yaleyo van'wana va kota ku sungula mabindzu ya ku hambanahambana van'wana va sungula mabindzu ya ku xavisa swakudya van'wana va nga sungula mabindzu ya ku xavisa swihi ni swihi leswi va swi endleke van'wana va kota ku sungula mabindzu ya ku fana ni swa vuetlelo hi ndlela yaleyo mitlangu yaleyo yi va yi karhi yi vuyerisa eka ikhonomi ya ndhawu yaleyo kumbe ya tiko rero.

Mitlangu eswikolweni yi pfuna ngopfu tanihiloko vana va kota ku tivana va kota ku hlohlotelana loko va ri karhi va tlanga va tlangela xipano xin'we va va va karhi va swi tiva leswaku eka xipano lexi hi fanele ku hlohlotelana hi fanele ku seketelana hikuva hi xipano xin'we, sweswo swi endla na leswaku hambi va humile ka mitlangu yaleyo kun'wana na kun'wana la va nga hlanganaka kona va ta va va karhi va tivana, va ta va va karhi va endle vunghana kumbe vuxaka lebyi byi nga ta endla leswaku va nga rivalani hikwakokwako.

Xiave lexa mfumo na sekithara ya phurayivhete byi xi endlaka eka ku humelerisa swiendlakalo swa mitlangu swa matiko ya misava i ku va va endla leswaku ntlangu walowo wu nga ta va kona wa humelela eka ndhawu yaleyo nakona ndhawu yaleyo yi va yi ri kahle yi va yi hlayisekile hi tlhelo ra lomu ku nga ta va ku karhi ku tlangeliwa kona ku nga va ku ri hi switediyamu kumbe ku ri kwihi kambe mfumo ni sekithara yaliya ya phurayivhete va endla leswaku mitlangu yaleyo yi humelela kumbe yi tlangiwa kahle hi ku famba hi nawu.

Tiko ra Afrika-Dzonga ri nga endla kumbe ku ringanisela mimbuyelo ya ikhonomi ya swiendlakalo swa mitlangu hikuva va endla tindhawu to endla mitlangu kumbe to tlangela ka yona mitlangu yi va kule nyana na laha ku nga na vana, hi ndlela yaleyo sweswo swi nga papalata makhombo kumbe swi nga papalata switandzhaku tanihiloko mitlangu yaleyo yi ri na switandzhaku. Vanhu lava va humaku ematikweni ya le handle va nga ha fika va nga ha tlheli eka ndhawu yeleyo va va va va sala va karhi va onha kumbe ku yiva kumbe ku dlaya sweswo swi nga papalatiwa hi ku va mitlangu yi teka ndhawu ekulenyana.

Swilo swa ku ti hungasa swa pfuna ku tiyisisa vunghana hikuva loko mi karhi mi hungasa swin'we mi nga va mi nga sungula mi karhi mi nga tivani kumbe mi nga sungula vunghana bya n'wina byi nga ri lebyo tiya, kambe loko mi karhi mi hungasa swin'we emikarhini hinkwayo eka mitlangu ya ku hambanahambana mi nga tiyisisa vunghana hikuva mi ta va mi karhi mi dyondzana, mi karhi mi tivana, mi karhi mi vonana eka mikarhi hinkwayo sweswo swi endla leswaku un'wana na un'wana a va a tsakela ku va a ri munghana wa wena naswona un'wana na un'wana a nga va ni munghana loyi a n'wi tshembaka, loyi a tshembaka leswaku vunghana bya vona byi tiyile nakona yi nga fika ekule.

Mina ndzi nga tsakela ku endla ntirho wa ku ti hungasa ni ri na vanghana hikuva loko ndzi endla ntirho wa ku ti hungasa ndzi ri ndzexe, ndzi nga twa ingaku a ndzi nge heti nkarhi wo leha tanihiloko ndzi ta va ndzi nga ri na vanhu lava va ndzi hlohlotelaka kumbe ku ndzi seketela eka ku endla ntirho wolowo wa ku ti hungasa, kambe loko ndzi ri na vanghana swi ta endla leswaku hi endla ntirho wa hina wa ku hungasa for e nkarhi wo leha hikuva hi ta va hi karhi hi hlohlotelana hi ta va hi karhi hi seketelana ku ya emahlweni.

Nkarhi wa mina wa ku ti hungasa ndza wu hlela hikuva loko ndzo ti byela leswaku ndzi ta wu endla ntsena loko ndzi tshunxekile, ndzi nga hetelela ndzi nga ha wu endlangi hikuva loko ndzi karhi ndzi ta byela leswaku a ndzi tshunxekanga a ni na nkarhi, kambe loko ndzi wu hlela nkarhi walowo ndzi ta va karhi ndzi swi tiva leswaku loko ndzi ndzi heta ku endla leswi ndzi ya eku endleni ka ntirho wa mina wa ku ti hungasa tanihileswi ndzi nga ta va ndzi wu hlerisile swona.

Mina ndzi tsakela minkarhi ya vuhungasi bya ntlawa lowu wu nga kahle kambe hayi ntlawa lowu nga kulu swinene hikuva vuhungasi bya ntlawa lowu nga kahle swi endla leswaku mi hungasa mi tsakile mi karhi mi hlohlotelana, mi karhi mi seketelana ku va mi ti hungasa mi ya emahlweni, kambe munhu loko a endla vuhungasi hi mikarhi ya yena a ri yexe a nga hatla a heta hikuva ku va ku nga ri na lava va n'wi hlohlotelaka kumbe ku n'wi seketela.

Mitlangu leyi ya lavakulu ni lavatsongo i mitlangu leyi a yi tlangiwa khale, yin'wana ya mitlangu leyi a va yi tlanga a ku ri mitlangu ya ku fana na leswi vitaniwaka xitumbelelani a ku ri yona mitlangu leyi a yi tlangiwa hi vanhu lavakulu ni vanhu lavatsongo tanihiloko a yi pfumelela un'wana na un'wana ku va a tlanga, hi ndlela yaleyo a ku va ku ri na mitlangu leyi tolovelaka ku va lavakulu na lavatsongo va va va karhi va yi tlanga swin'we.

Lava va swipotso emugangeni wa ka hina, va rhamba vana lava tsutsumaka kumbe lava rhandzaka mitlangu ya swipotso eka tindhawu ta ku fana ni tigirawundi kumbe etindhawini leti ti va ku ti ri ku tlhela ti va ti basile ku ya va ya endla vutsutsumi va karhi va vona leswaku eka vana valavo kumbe eka vanhu valavo hi wihi loyi a kotaka swinene ku tsutsuma, hi wihi loyi a nga kotiki swinene ku tsutsuma, hi yona ndlela leyi va endlaka ku seketela vana emugangeni wa hina.